Ihora nje nsuku zonke bese kuba nelanga elilodwa-ke mhlawumbe elizothatha amahora amabili noma ukuya kwamathathu, mhlawumbe singathi uLwesihlanu ngoba vele uma beshayisa esikoleni ngoLwesihlanu kuyiwa emakhaya, sebelimele impelasonto. Kodwa kanye nje kanye nje osukwini, kanye nje osukwini ihora bazilule, bazivocavoce ukuthi nayo imisipha ijwayele ukuthi iyasebenza, iyagijima futhi.

Ingikhumbuza ebusheni bami, ingikhumbuza ebuncaneni bami, ingikhumbuza ekhaya, ingikhumbuza abazali, abantu engangikhuluma nabo, ingikhumbuza ukuthi angisakhoni manje ukuzenza lezi nto engangisemcane, ukudlala, ukugijima, ngigxume ngizincolise. Ngibuyele ekhaya ngifike ngishawe kodwa kusasa ngiyophinda ngiyenze kona loko engangikhuzelwa khona izolo.

Ezemidlalo zikhona zehlukahlukene, kunebhola lombhoxo, kunebhola lezinyawo, kunebhola lezandla lamantombazane phecelezi i-netball, isikhona nyana yona imidlalo. Kune ezobuciko ayisafani-ke neyakuqala kodwa ayinikezwa ngokufana ezikolweni, kulesi isikolo uzokuthola lokhu, kwesinye isikolo ungakutholi ingakho nje sisizana.

Ngingakukhuza ngikubona lokho umdlalo siwudlalela ngoba kunento eyodwa esihlanganisayo manje akumelanga sithole okuzongixabanisa, kusihlukanise futhi imizwa yawo wonke umdlalo umdlali ibalulekile enkundleni. Ingayivimba, ngikhuze, ngibabambe futhi la bantu ababili abaxabene ukuthi thelelani amanzi ukuze sikwazi ukuphumelela ukuqhubekela phambili.

Elami iqembu-ke alibheki mali, alinandaba nendleko liyabathenga abadlali, liyabalanda emezweni angaphandle futhi lithenga abadlali abaseqophelweni eliphezulu, elami iqembu alinabo-ke abalandeli abaningi esingathi-ke. Kodwa uma bekhona futhi uma sidlalela ekhaya kuyabonakala ukuthi sisekhaya namhlanje siyayigcwalisa, siyayigcwalisa indawo.

Sasiyidlala thina ngoba sasingenazo mhlawumpe izinkundla zokuthi singadlalela kuzo noma amathuluzi okudlala ngaleso sikhathi, ingakho manje ingasekho miningi ngoba sekunezinkundla, kunamathuluzi futhi zitholakala kalula lezi nsiza lezi. Kubalulekile yona ukuthi siyigcine ngoba iyingxenye yemvelaphi yethu nomlando wethu njengabantu abamnyama.

Ingqinamba yona inkulu futhi iyinkinga yona isekhona kunzima ukuthi abantu basemakhaya bafinyelele ezintweni ezibandakanyeka nethekhnoloji, ezemidlalo zona zikhona futhi ziyatholakala, zikhona nezinkundla zokudlala ibholi, ibhola, ithenesi nalo futhi ibhola lombhoxo. Kodwa uma kukhulunywa ngalezi ezamakhemera zamahhala kakhulu kuba inkinga, kumele abantu baye esikoleni noma emanyuvesi ukuthi bayofundela ngakho, azikho izinhlelo zamahhala emakhaya.

Inkinga engihlangabezana nayo ukuthi uthisha uqophwe ukuphatha ezemidlalo ungumuntu othanda umncintiswano, kumele kube umuntu othanda ezemidlalo, uma izingane ungaziyenza ukuthi zithande lento eziyenza zingancintisani kuqala lokho kuzoza emuva. Uma ngabe sezihlangene sezizwana seziyiqembu ila usungakhuluma nokuncintisana nabanye abantu hhayi zona zincintisane, akaqale afake uthando ezinganeni ukuthi zikwazi futhi zithande ukudlala imidlalo, zithandane.